Go dira gore batho ba se ke ba dirisa madi a mantsi. Fa ditlhotlhwa di le kwa godimo go feta madi a dule a duelwang. Batho botlhe ba a fokotsega kgotsa ba a tlogela.

Nna ke rekile data ya unlimited mo internet-e. Ke e tlhophile ka gonne ke e reka ka madi a kwa tlase.

Nna ke rekile data ya two fifty ya kgwedi ya unlimited, gore o kgone go kgotsofala. O tshwanetse o lebelele bontsi ba data gore a na o tla kgona go fetsa kgwedi kgotsa nyaa.

Data e intumedisa ke hundred gig, ebile nka rata gore e tsene ka di one tsa kgwedi engwe le engwe.

Thekenoloji e e bonako le e ya e dira gore gote le ditšhono tsa go tokafatsa bokgoni le go dira ka natla. Ka go dirisa didiriswa tsa ileketeroniki. Go tokafatsa tlhaeletsano le tirisano mmogo ka five G le go dira diphetogo tse di kgolo tsa boitekanelo le tsa thuto ka go dirisa kalafi e e tswa kgakala le go ithuta ka computer-a. Gape e rotloetsa go dira dilo tse dišwa ka go dira gore go le didiriswa tse di botlhale tsa di-computer tsa maemo a kwa godimo le ditirelo tse dišwa tsa dijithale.

Ikgolaganye le motlamedi wa gago wa ditirelo. O kanna wa tlhoka go founela kgotsa go etela websaete ya bone go tsenya tšhedimosetso mo polaneng ya gago dirisa App ya motlamedi wa gago ditheo di le dintsi tsa ditirelo di na le App ya mogala. E go thusang go laola account o ya gago. Go bona gore o dirisa data e le go reka data e e oketsegileng.

Notlela founu ya gago dira gore tšhedimosetso e kgone go kwalwa ka computer-a nna o tlhabolotswe le dithulaganyo tsa gago tsa computer a dirisa VPN fa o dirisa Wi-Fi ya batho botlhe. Itseela di-App go tswa mo motsweding e o ikanyang. Dirisa mekgwa e farologaneng ya go tlhatlhamisa gore motho o boammaaruri mme o boloke tšhedimosetso ya gago ka metlha.

Fa keya kwa mabenkeleng ke reka data. Ke dirisa mokgwa ono ka gonne ke sa batle gore mowa wa me o nyamelele.

Fa tsala ya me a sena data mme nna kena le yone nka se kgone go mo aroganyetsa yona fela nka bo phakela mowa mme a kgone go reka data.

Go tla nna ntse go na le dithulaganyo tse di senang melelwane tse di sa lekanyediwang, mme diphetogo mo di tlhotlhweng tsa data di tla ama badirisi ka tsela e e latelang. Fa morokotso o le kwa tlase go nna motlhofo go adima madi a go reka dilo tse di kgolo, mme seno se dira gore batho ba batle go adima madi a a oketsegileng ka dikoloto.

Ka sekae baithuti ba le bantsi ba kgona go dirisa difounu tsa di-cellular, ebile di ba thusa go ithuta go ikgolaganya le ba bangwe le go rulaganya dilo. Le fa go ntse jalo dikolo di ka nna tsa bo di na le melao e e malebana le go di dirisa le go di dirisa ka tsela e e netefatseng.

Fa technology e ntse e tswelela go tlhapologa go solofetse gore AI e tla nna le seabe se segolo mo phaposing ya borutelo. Mekgwa e mengwe e e tlhagelelang ya go dirisa AI mo thutong e akaretsa go ithuta ka tsela e e feto fetogang. AI e tla dira gore go nne le mekgwa ya go ithuta ka tsela e e feto fetogang e ikatisang ka bo yone go ya ka bokgoni le kitso ya moithuti mongwe le mongwe.